Nna ke le Mokoena Mokete, ke ile ka nka leeto le lelelele ka kgwedi ya hlakubele, bese e ile ya re nka toropong ya Johannesburg ya re lebisa toropong ya Cape Town. Ke ne ke tsamaya le leloko la ka, mme re natefetswe ke ho ja dijo tsa maqhotsa, re tsamaile motshehare wa labohlano, ra fihla mesong ya moqebelo.

Nna ke le Mokoena Mokete ke re eya ke kile ka e sebedisa, ho ya ka phihlelo eo ke bileng le yona, tjhe nkeke ka kgothaletsa motho e mong hore a e sebedise. Lebaka ke hore metro rail e se e tletse botlokotsebe, dinokwane di tshwara bapalami poho ka ha ho sena batho ba ka ba sireletsang ka hare ho terene.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke tseba o lokela ho fihla dihora tse pedi pele sefofane se tsamaya, tjhe nna ha ke tshabe sefofane, boholo ba batho ba nang le letswalo la ho ema hodima ntho tse phahameng, nna ha ke na lona. Sefofane se o fihlisa ka pele moo o yang, ebile o bona le botle ba lefatshe ha o kene ka hara sona.

Nna ke le Mokwena Mokete e itse ha ke fihla, ka hla ka fetela ofising ya manejara wa bese, mme ka tlaleha mokganni eo. Ka bua hore hohang ha ke ya ba le leeto le monate. Ne tshohile ke re re tla tloha re thula mabopo, ka mokgwa oo mokganni eo ana a kganna a tatile ka teng.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke tlo mena diaparo tsa motho eo hantle kaofela. Ebe ke di kenya ka hare ho lebokoso, ke ye ofising ya posong le lona, ebe ke fana ka nomoro ya motho eo ya ntlo, le lebitso la motse moo a dulang teng, ke fane le ka nomoro ya motho eo ya mohala wa thekeng. Mokganni wa poso o tla etsa bonnete ba hore di fihla ho yena motho eo.

Kgotso, ke Mokoena Mokete ya buang, ke ne ke le e mong wa bapalami ba neng ba le ka hara bese e ileng Polokwane, ha ke ya thaba ho hang, mokganni ha hona moo a emeng teng hore re kgone ho reka dijo, kapa ho ya ntlwaneng. O tsamaile bosiu kaofela a sa emise, mme nthweo e hlekefeditswe bapalami, ka kopo re kopa a kgalemelwa, a seke a phetha phoso eo hape.

Nna ke le Mokoena Mokete, ha ke nka maeto a malelele moo re emisang teng, ke rata ho otlolla maoto, hobane mangwele a e ba bohloko ke ho kobeha nako e telele, hape ke rata ho ya ntlwaneng, hobane o tla thola ka beseng re nyoruwe re nwa metsi. Re lebala hore bese ha e na ntlwana ka hare.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke ile ka fihla toropong ya Johannesburg ke sa tsebe motho le ya le mong, ka bona molaodi wa moleng a ntse a thusa batho, ke ile ka mo jwetsa hore ke a fihla toropong ke ne ke kopa taxi e yang Soweto. Kannete o ile a nthusa ho monate, a ba a nthusa ho jara mehaswane ya ka, a nkisa taxing mme ka kena.

Modula setulo wa metro rail, kannete o phethisise tshepiso ya hae, diterene di pentuwe botjha, mabidi le di festere tsa ntjhafatswa, le diporo ke tshepe tse ntjha tse e tiileng. Hona ho bolela hore bapalami ba tla fihla mesebetsing ka nako, ebile ba tla kgona le ho boloka tjheletana e itseng, hobane terene e theko e tlase ho feta tekesi.

Nna ke le Mokwena Mokete ke tlelwa ke ho halefa, lebaka e le hore ke tseba emergency lane e le tsela ya di ambulance kapa di lori tsa ditimamollo, mme koloi tseo ke koloi tse sebedisetswang ho pholosa maphelo a batho a kotsing. Ha ho ne ho ya ka nna, ke ne ke tlo tshwara bakganni ba ditekesi tse fetang ka emergency lane, ke ba ise tjhankaneng hobane ba baka moferefere.

Nna ke le Mokoena Mokete ke re eya o teng mokganni wa dibese eo ke mo tsebang, mme lebitso la hae ke ntate Makgalemele, ke ntate ya pelo e bonolo ya ithatang, ke dula ke palama bese ya hae hoseng ha ke ya sekolong le mantsibuya ha ke kgutla, o rata ho etsa metlaye a ntshehisa. Re utlwana ho monate, o ka be wa tjho hore ke motswadi le ngwana wa hae.

Nna ke le Mokoena Mokete, nka ngangisana le mokganni ka tjhelete, nkeke ka dumela ho patala tjhelete e ka hodimo ho eo re dumellaneng ka yona pele ke palama. Nka mo fa tjhelete e etsang mashome a mararo, ke be ke theoha koloi ya hae ke tsamaya.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke bua le mokganni wa bese ke mo jwetse hore ha se hole moo ke yang teng, ke mo kope hore a mphehlisa moo, ke tla mo fa tjhelete eo ke e tshwereng. Boholo ba bakganni ba dibese ba ya utlwisisa, mme ba ya mpalamisa.

Dumela Thabo le wena Seipati, ke se ke kgutlile mose ho mawatle, leeto la sefofane le ne le le majabajaba haholo, mme le ditulo tsa teng di mabotjho botjho ebile di boreledi, re ile ra fuwa dijo le dinwamaphodi ha sefofane ntse se fofa ho ya mose. O ka be wa re ne re sa fofe ka mokgwa oo dintho di ne di dutse hantle ka teng, di sa tsitsinyeha, kannete ho monate ho tsamaya ka sefofane.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke rata ho sebedisa bese ha ke nka leeto le letelele, lebaka ke hobane ke rata ho iketla, ke phomole hantle ntle le ditshitiso tsa lerata kapa mokganni ya kgannang a tatile. Ke rata lebelo la bese le iketlileng, hape bese e sephara ha e ya petetsana.

Dumela mma rona, ditikete tsa rona tsa ho ya kapa ke tsa boleng ba makgolo a supileng a diranta, dibese tsa rona di tloha mona ka hora ya borobedi hoseng. Wena jwalo ka mopalami, o tlamehile ho fihla hora pele bese etsamaya, hore re tle re tsebe ho lekola le ho netefatsa ticket-e ya hao, ebe re pakela thoto ya hao ka hara bese.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke tseba bakganni ba ditekesi ba lwanela hore ke mang ya nkang tsela e feng ho isa bapalami, le hore ke mang ya nkang tsela e ngwe, mokganni ka mong o batla hore ebe yena ya tsamaisang bapalami ba hole, hobane bapalami ba patala tjhelete e ngata. Jwale ha ba kgone ho dumellana hore ke mang ya nkang tsela eo, ke ka hoo ba lwanang.